Ee, nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nna melemo gore batho ba e leke.

Go monate thata go ja maungo a a jaaka diapole le dipanana ka gonne a na le dikotla thata, a siametse mebele ya rona.

Merogo e e jaaka ditamati, o tshela metsi mo mmung e be o tsaya haraka o haraka mme o tsaye o bule ditsela morago o tseye tsa ditamati kgotsa ditamati tse di bodileng o di tsenya o di epela dikhuti, o tsenya mo teng ga dikhuti morago o khurumetse ka mmu o be o nosetsa.

Rooibos-o e jalwa ka go epela dithapo tsa teng mo mmung mme go kotulwa ga yone o roba dikala.

Rooibos-o e thusa thata mo bathong ba ba tlhokang madi a le mantsi mo mmeleng ka gonne e oketsa madi mo mmeleng.

Dikgwetlho tse balemirui ba kopanang le tsone ke tsa dinonyane tse di jang dijalo mme ba ka rarabolola ka go apesa dijalo tsa bone ka sengwe se se di sireletsang gore dinonyane di seke di a fitlhelela.

Dikgwetlho tse balemirui ba kopana le tsone ke gore maungo a mangwe a jewa ke diphologolo, maungo a mangwe e ga a ate sentle, maungo a mangwe a feleletsa a sa siamela go ka jewa, a bolela mo setlhareng.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone ke go etsa be tse dingwe ke go etsa dinotsididi.

Dingwe tsa maungo a a jalwang thata ke dinamune le diapole le dipiere le dipanana ka gonne di na le dikotla thata, di a thusa thata mo mebeleng ya rona mme gape di ratiwa ke batho.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jalwang thata mo lefatsheng ke morogo, ke mabele, ke mmidi, ke ditapole, ke dinawa, ke ditamati le lephutsi. Di lemiwa ka ntlha ya gore di monate, di na le dikotla, di siametse mmele.

Dithoro le mabele di na le seabe sa go bula bana ditlhaloganyo kwa dikolong, ke ka moo di jewang go le ga ngata ka gonne di na le iron e ntsi.

Go tewa polasi eo go jaliwang dilo tse di etsang wine mo go yone.

Dilo tse o di tlhokang go ikeletsa tshingwana mo lelapeng ke dithapo tse di jaliwang, o tlhoka mmu o o phepa, o tlhoka metsi a go nosetsa dijalo, o tlhoka didiriswa tsa go epa mo mmung mme sa botlhano ke go tlhoka se o ka sireletsang dijalo tsa gago ka sone gore dinonyane le diphologolo di seke di a fitlhelela dijalo tsa gago.

Go thusa ka go fa batho madi mo mmeleng.

Tse di botlhokwa thata tse ke di itseng ke morogo, ke mmidi, ke mabele, ke ditapole. Di botlhokwa ka gonne di baka dijo tse batho ba dijang ko magaeng a bone.

O tshwanetse go itse gore rooibos-o e jaliwa jang le go e dirisetswa eng.

Ke dinonofo tsa gore rooibos-o e thusa thata go batho ba go tlhoka madi, rooibos o e na le mokgwa e utlwalang ka yone, e monate e farologana le ditee tse dingwe.

Go le gantsi batho ba bangwe ba dirisa rooibos-o go tshela mo dishabong, ba bangwe ba dirisa rooibos-o go itshasa mo matsogong, go alafa matlalo a bone a sefatlhego kapa a mmele.

Ditsela tse merogo e dirisiwang ka yone e mentsi thata, matute a merogo a dirisetswa go godisa meriri, a dirisetswa go tshela mo dijalong go etsa o nne le dikotla.

Ke ne ke ka reka morogo le ditapole le mmidi ka gonne mmidi o dira bopi ke kgona go e supa .

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka fa madi a go reka dilo a tlhatlhoga, dilo di a tura mme batho ga ba kgone go di reka, ke ka moo bangwe ba nang le dipolase tsa bone go itemela dijo tsa bone.

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama mefuta ya maungo e e jalwang mo polasing ka go sheba gore ke season-e e feng. Maungo a jaliwa go ya ka dikgwedi tsa one gore a kgone go lemega sentle mme a gole ka tshiamo a butswe sentle.

Maungo a na le seabe sa go tokafatsa mmele ya batho le go etsa batho ba go le ka tshiamo mme a ka tsenngwa mo dijong ka go apeiwa, a mangwe wa a kgabetlhelela a jewa fela a sa apeiwa.

Merogo e na le seabe sa go alafa mebele ya batho le go tokafatsa mebele ya batho mme e ka tsenngwa mo dijong go etsa seshabo.